Iinthelo ezitjalwako endaweni yangekhethu mahabhula, mango, mabhanana, ipopo, ngizo iinthelo ezitjalwako.

Umphakathi uyazithatha iinthelo ezitjalwako uzithengise, ngalokho-ke bazenzela imadlana yokubana bakghone ukuyiberegisa. Ngokufitjhani, iinthelo ezitjalwako ngendaweni yekhethu siziberegisa njengebhizinisi, ngilokho okusiza umphakathi.

Iinthelo ngokuya ngami, kukudla okunepilo okutjalwako, bakwazi ngokobanyana ma-fruits. Ngilokho engikwaziko ngeenthelo, kukudla okunepilo, okutjalwako, okungaphekwako, okghona ukukudla nanyana kuhlaza.

Mahabhula, mabhanana, iphopho, ma-orentji, umango namabhanana.

Isithelo engisithandako ma-orentji. Ngiwathanda ngeenzathu ezilandelako, ama-orentji ayasirhelebha lokha siphethwe mgomani ebusika. Nasidla wona, imizimba yethu iyarhelebheka kobanyana ithole i-Vitamin C. Ama-orentji ungakwazi ukuwaberegisa lokha ubhaga, aletha umnambitho omnandi emakukeni nawubhagako. Ama-orentji siyakghona begodu kuthi siwadle, akaphekwa, ngiyathokoza.

Iinthelo ziyisiza ngeendlela ezimbadlwana ipilo yomuntu. Kokuthoma, zilungele ipilo, ezinye iinthelo ziletha ama-Vitamin C emzimbeni womuntu begodu ezinye iinthelo lokha nawuzidlako, uyarhelebheka nawubopheke indeni. Ezinye iinthelo zisirhelebha ngokobanyana amehlwethu akwazi ukubona kuhle begodu abone nakudanyana. Kunengi-ke esingakubalula eenthelweni, indlela ezirhelebha ngayo abantu, ngiyathokoza.

Kuqakathekile bona nasidle iinthelo qobe lilanga, khulu lokha nasiqeda ukudla . Lokho kukurhelebha bona indeni yethu ikwazi ukugaya kuhle ngefanelo, ngalokho angekhe wazithola ubophene indeni ngombanyana isithelo sirhelebha ukobanyana indeni yomuntu ihlaliseke kuhle, ingabi nomoya omnengi begodu umuntu akwazi ukuzikhulula kuhle lokha nakaya ngendlwaneni, ngiyathokoza.

Iinthelo ezihlanu ezimila ebusika, ma-orontji, ma-guava, masuru, yi-ovakhado nama-orentji abovu, abizwa ngokobanyana nanyana mapapa lemon, li-orontji elikhulu elinga liyababa ngaphakathi.

Madribe, likhabe, maperegisi, mumango namapremu.

Mumoba, murula nekiwi.

Iye, kulungile bona abentwana badle iinthelo qobe lilanga. Lokho kubalulekile ngombanyana iinthelo zirhelebha abantwana bona bakhule kuhle begodu ziyabarhelebha ekuvikeleni amanye amagulo akhona. Ngale kwalokho, kuneenthelo ezinye ezikwazi ukurhelebha bona amehlo abone kuhle, amathambo aqine ngokwaneleko, zihle iinthelo.

Iye, kubalulekile bona amaqhegu neenlukazi badle iinthelo. Zirhelebha ekulwisaneni namagulo emzimbeni yabo begodu zirhelebha amasotja womzimba wabo kobanyana abe namandla, bakwazi namagulo ebudaleni nabo.

Ibhanana sithelo esintofontofo, esisarulani. Ngaphandle line kelo kanti ngaphakathi limhlophe, libutjhelelezi, nawuyolidla uyalihluba.

Ibhanana linombala osarulani, ikelo lakhona nalivuthiweko, nalihlaza lingakavuthwa, linombala oluhlaza. Ngaphakathi-ke linombala osabumhlophe.

Ibhanana lino-Vitamin C.

U-Vitamin C otholakala ebhananeni, iwusiza ngombanyana irhelebha ukuthi umuntu angabophani ngendeni.

Iinthelo ozidla zingakaphekwa, yilethisi, yitamati, yi-carrot, yikhabitjhi nebhutata.

Sipinatjhi, lizambana, siphila, mgade namaselwa.

Maselwa, mrorho osipinatjhi, ngutsiri, likhabe nekiwu nomgade omncazana.

Mahabhula abovu, sitrobheri, yi-cherry netamati.

Yipenabhula, yibhanana, yi-yellow pepper, sikwashi nomgade we-butternut.

Ihabhula linamaminirali mavithamini begodu lirhelebha indeni ukugaya, linamanzi asisizako emzimbeni yethu.

Nalo ihabhula liphethe u-Vitamin C.

Iye, kunomthelela omuhle ukutjalwa kweenthelo enarheni yeSewula Afrika ngombana ziyatjalwa bese ziyathengiswa, ngalokho-ke kuletha umnotho omuhle.

Yitamati, mumango, ma-peppers.

I-coriander, iyakwazi bona isetjenziswe ukwenza imitjhoga yokulapha.

Iye, ukudla iinthelo ngamalanga kungamgulisa umuntu lokha nakadla zona kwaphela angaseli amanzi. Ngakwelinye ihlangothi, angeze zamgulisa nakazidla ngokutlhogomela, asele amanzi begodu azidle ngendlela efaneleko.

Iye, umuntu angakghona ukuzitjalela iinthelo ekhaya, zitjaleka lula. Uyakwazi ukuzitjala ngengadi encazanyana ongazenzela yona ekhaya begodu uyakwazi nokuthi uzitjale hlangana namathuthumbo nange umumuntu onamathuthumbo ekhaya. Uyakwazi ukuzitjalela zona ngeentweni, usebenzise izinto ebegade uyozilahla ezifana namabhulege, ezifana neenkhafthinyana egade ungasazinorarhiko nanyana egade ungasazidingiko ukuthi uziberegise, uyatjala nangaphakathi kwazo.

Ikiwi isithelo esincazanyana esakheke njengeqanda. Ngaphandle ibhraweni kanti ngaphakathi ibe nobuhlazana obungasikho kunengi. Ikiwi ino-Vitamin C kanti-ke inaye no-Vitamin K.